Ukuva izikhalazo zezinye izigulane kungayichaphazela ngendlela embi indlela endizivayo ngayo ngelixa ndilindile. Ingayichaphazela kakubi kakhulu xa kuthi ndifike ezo zigulane sezisele ziphaya, loo nto indenza ndicinge ukuba ndisazohlala ixesha elininzi ndilinde umgca omde wokungena.

Madoda, apha kwidolophu yethu kuza kube kukho umkhankaso kaNovemba oxhaswe sisibhedlela. Lo mkhankaso uzakube ujolise ekunyuseni ulwazi lwempilo yabantu abangamadoda, kuquka ukhathalelo lwe-prostate, isifo sentliziyo, kunye nemiba yoxinezelo lwengqondo nokuzibulala. Besicela ukuba amadoda amaninzi aphume ngobuninzi bawo eze kulo mkhankaso kuba iza kunceda amadoda ayeke ukucinga ukuba xa indoda ithe yaya esibhedlela ibuthakathaka.

Ndingamnceda ngokuba ndihambe naye xa eyoxelela abazali bakhe, ndimxhase ndibe secaleni kwakhe, athi xa ebaxelela ndibe ndisecaleni kwakhe. Okanye ndibaxelele mna buqu abazali bakhe, kuba bangayiva kakuhle kakhulu xa iphuma kumntu omdala kunokuba iphume kumntwana.

Enye yezizathu engaba yenze umntwana angqile ngqo kum nomba omngaka angayi ebazalini bakhe, kukuba singabantu abamnyama sikhule siboyika kakhulu abazali. Kunzima ukuthetha izinto ezithile nabo, kungcono kwa ukuthetha nomntu ongamaziyo

Into engenza usapho lomntu onentsholongwane kagawulayo akuncede abambelele emayezeni kukumxhasa ngamaxesha onke, bamenze azive efana nabo bangamcalucaluli, kwaye basoloko bemkhumbuza ngexesha lokusela iipilisi zakhe.

Ingenza abantu abadala eMzantsi Afrika bathandabuze ukufuna unyango, kukunqaba kwalo unyango olu. Zininzi iilali ezingenazo izibhedlela kakhulukazi kwiphondo lam iEastern Cape. Zininzi iilali ezisokolayo ezingenazo izibhedlela, loo nto yenza ibe, kube nzima ukuba abantu abadala bafumane unyango bagqibele sele bengalukhathalelanga.

Ukuze urhulumente enze amantombazana azive kakhulu xa eyothetha ngale ngxaki kungafuneka abanike indlu bazofika khona babhale phantsi bangathethi namntu, kuba kulula ngamaxesha ukubhala phantsi yonke into oyicingayo bese uyinike lo mntu ke ngoku kufuneka ayifunde. Okanye xa befika kwezo zibhedlela okanye kwezo ndawo baya kuzo bafikele kubantu basetyhini. Kulula kakhulu ukuthetha nomntu wasetyhini kunokuthetha nomntu ongutata.

Nezibhedlela zikarhulumente kungafuneka zibize imihlangano zifundise amadoda ukuba indlela amantombazana anxibe ngayo ayithi loo nto mababadlwengule. Kwaye kuphinde kufundiswe namantombazana ke ngendlela yokunxiba eyiyo.

zam ngemini nemini ndingaqinisekisa ukuba kukho ithutyana apho ndiye ndifundise khona abafundi ukuba kubalulekile ukuba umntu anake ahoye iindaba zakhe, ayeke ukuhamba esasaza iindaba zabantu, kuba loo nto ingamenza aye entrongweni.

Into urhulumente angayenza ukuqinisekisa ukuba iimfuno zabantu abatsala nzima ngokwemali uyaziva kukwenza imisebenzi. Urhulumente makenze imisebenzi ukuze wonke umntu asebenze afumane imali.

Xa ndingomnye wabancendi bokuqala ndingaziva ndothuke kakhulu, kuba ukukhanya komzimba emntwini ayisosifo siqhelekileyo.

Abantu abaninzi bayawathandabuza amayeza kuba bayazibuza ukuba enziwe ngantoni, enziwe kanjani, kwaye lo mntu awenzayo wakufundela phi ukuwenza, wawavavanya njani ukuze abone ukuba alungele isifo esithile.

Ewe, abafundi banalo ilungelo lokuba neemfihlo nangaphakathi kwamasango esikolo, kuba umntu ngamnye unelungelo lokuba abe nemfihlo nokuba uphi na.

Xa ndilibhinqa elinotata osele ekhulile kwaye onesifo esibangela ukuba angakwazi ukuzihlamba okanye ukuziyela ngasese, ndingamncedisa mna aziyele ngasese kwaye ndingamnceda ukuba azihlambe ukuze ahlale ecocekile.

Ewe, kuba xa usebenza usoloko umzimba wakho uwusebenzisa uphinde futhi ukwazi nokuwuphumza. Loo nto iyalenza kunciphe uxinzelelo lwegazi, kwaye iyanceda kakhulu.

Musani ukuhlekisa ngomnye umntwana kuba anisazi isimo sakhe, anisazi isimo sekhaya lakhe. Abanye abantwana baphuma esikolweni baphuma emakhaya ekuseni besiya esikolweni bengatyanga. Loo nto ayithi hlekisani ngentlupheko yomnye umntwana, kwaye oku kutya kwesikolo kulungiselelwe ukuba kutyiwe ngumntu wonke.

Abazali abayixhasi into yokuba abantwana babo bacaciselwe ngeendlela zokuzikhusela kwizifo ezosulela ngesondo, kuba bona bacinga ukuba xa abantwana befundiswa ngezi ndlela loo nto ichaza ukuba kuvumelekile okanye bayavunyelwa ukuba bazibandakanye nezinto zesondo.

Ewe ibalulekile ikhondom xa abantu besosulana ngesondo kuba iyakukhusela xa umntu engafuni ukukhulelwa, iphinde futhi ikhusele kwizifo ezosulelana ngesondo.

Ewe imali yenkamnkam evela kurhulumente iyabanceda abantu abadala ukuba bafikelele kukhathalelo lwempilo, kuba ibanceda kakhulu bakwazi ukuya kwiziko lezempilo baphinde futhi bakwazi ukuzithengela ukutya okunempilo.

Ngexesha lam lokuqala ndindwendwela ugqirha okanye iziko lempilo ndindodwa ndancedakala kakhulu. Ndafikela koyena gqirha wayenobubele, wakwazi futhi ukundinceda wandinika neepilisi zokuba ndisele xa ndilala ezizondinceda ngesi simo ndandiye ngaso.

Makazi, uyayazi into yokuba xa eli yeza uza nalo linokubalimaza aba bantu kungabanjwa wena ngamapolisa? Kuba eli iyeza linguzifo zonke liyeza elenziwe babantu abangaqeqeshekanga ukuba benze amayeza.

Ewe kulula kakhulu ukufikelela kukhathalelo lwaphambi kokubeleka, kuquka nokuhlolwa rhoqo. Kuye kuthiwe uyahamba uyoxukuxa ukuze kuhlolwe ukuba umntwana uhleli kahle.

Mhlobo wam, bendikwingxelo yophando lwakutsha nje olubonise indlela amayeza esintu adityaniswa ngayo, kwaye ndiye ndabona ukuba amayeza esintu ayabanceda abantu kuba aye ahlolwa sabona nendlela enziwa ngayo.

Bazali, ndize ngomntwana wenu apha. Uze kum ezondixelela ukuba uyoyika ukuthetha nani anazise ukuba ukhulelwe. Sekhulelwe ke ngoku umntwana ayikho enye into esingabe sayenza ngaphandle kokuba samkele, simxhase kule meko akuyo. Ukumngxolisa akuzutshintsha nto. Indlela engcono kukuba nje sivele samkele simxhase umntwana kuba usemncinci, kwaye uzoyidinga yonke inkxaso angayifumana ebazalini bakhe nakootitshala bakhe esikolweni, kunye nakubahlobo bakhe.